Abakhenkethi abavela kwamanye amazwe banomdla omkhulu ekutyeleleni iilokishi zaseMzantsi Afrika kuba bafuna ukufunda ngembali, inkcubeko kunye neendlela abantu abaphila ngayo. Abahlali beelokishi banokubamba iqhaza ngokukhokelela abakhenkethi kwiindlela ezibalulekileyo zembali nokubabonisa imisebenzi yemihla ngemihla, imidlalo yesiNtu, ukutya kwendawo kunye nobugcisa.

Uxolo ke bhuti, ndicela uxolo ukukuphazamisa kodwa ndicela ukuthetha into ebalulekileyo. Ukutshaya icuba ngelixa usaqhuba akukhuselekanga. Abanye ke abantu kuquka nam sinengxaki yesifuba kwaye ivumba lecuba lisenza sibe semngciphekweni. Ukongeza koko, akulunganga ngomthetho ukutshaya emotweni esebenzayo yoluntu kwaye kunobangela ingozi kuba ukuphazamiseka xa uqhuba. Ndicela ukuba ucinge ngale nto, hayi nje ngenxa yethu abakhweli kodwa nangenxa yokhuseleko lwakho. Enkosi ngokundiva.

Kukho abantu abaninzi abaziva bengakhuselekanga xa bekhwela uloliwe ngenxa yobusela, uhlaselo okanye ukungabikho kwenkonzo elungileyo. Ndicinga ukuba amagosa ezothutho kufuneka aqinise ukhuseleko ngokufaka amapolisa okanye abaququzeleli bokhuseleko kwiindawo zikaloliwe. Kumele kufakwe iikhamera zokhuseleko kunye nezibane ezikhanyayo kwiindawo zokulinda.

Olona hambo lwam lwendlela endingasoze ndalulibala lwaluluhle kakhulu, sahamba siye kwilali ekude. Uhambo lwathatha iiyure ezilishumi. Nangona lwalulude, sasihleli emotweni sihleka, sicula iingoma kwaye sixoxa ngamabali. Kwakukho umzuzu owoyikekayo xa imoto yethu yafumana itayera ebiwe phantsi endleleni. Kodwa sazinceda sobabini saze safunda ukugcina uxolo. Emva kohambo olo ndaziva ndikhulile ngokomoya.

Ngokwazi kwam abathuthi beenqanawa kunye neenkampani zokungenisa nokuthumela ngaphandle bajongana neengxaki ezininzi kwinkqubo yee-customs clearance. Enye yezona ngxaki zixhaphakileyo kukulibaziseka kokuhlolwa kwemithwalo, nto leyo etyhila ixesha lokuba impahla ifike kubathengi. Kukho neengxaki zokuhlawulwa irhafu engacacanga okanye utshintsho olungacaciswanga kwiimfundo zomthetho. Ngamanye amaxesha ke imithwalo iyabanjwa ngenxa yokungahambelani nemithetho yee-customs, nto leyo enokubangela ilahleko elikhulu.

Uhambo lwam olude endilukhumbulayo kakhulu lwalusuka kwisixeko ukuya kwidolophu ekude. Sasihamba koohohola bendlela kwaye indlela yayintle kakhulu, izityalo eziluhlaza kunye neentaba ezinde ngapha nangapha. Eyona nto ndiyikhumbulayo kukuhlwa kwelanga esasihamba ngalo. Lwaluluhle kakhulu kwaye lwenza uhambo lube yinto entle.

Ukuhamba ngeenyawo endleleni unxilile nakho oko kubangela ubungozi kakhulu. Ngoba ukuhamba kwakho apha endleleni, awusajongi nalapho uhamba khona. Nalapha ezindlebeni awuvi kakuhle, uzawuzifikela usengozini yemoto eza kutshayisa ungacingelanga nokucingela.

Xa ndingumqhubi wemoto, ndiya kuqinisekisa ukuba bonke abakhwelayo bafake amabhanti okhuseleko. Ukuba ndibona umhlobo wam engena emotweni engenayo ibhanti, ndiza kumcela ngobubele uba aqale afake ibhanti lakhe lokhuseleko ngaphambi kokuba siqale ukuhamba. Oku kubalulekile ukukhusela wonke umntu emotweni xa kukho ingozi. Ndiza kumchazela ukuba ukufaka ibhanti lokhuseleko kunceda ekunciphiseni ukwenzakala xa kwenzeka ingozi. Ndihlala ndiyinkokheli elungileyo ngokubonisa umzekelo ngokufaka ibhanti lokhuseleko nam.